Diaha mmele di bohlokwa haholo mmeleng ya rona hoba di re thusa ho hola. Mme mefuta ya diaha mmele ke di-carbohydrates, protein-i hammoho le metsi le dijalo tse kang bo meroho. Mme dijo tse le sa tshwanelang ho di ja haholo. Ke ditswekere tse ka reng dipompong le dino tse nang le tswekere e ngata haholo.

O lokela ho kenya di-hand glove ha o lo tshwara madi a motho e mong. Mme ha wa lokela ho itlhaba ka nalete e qetang ho hlaba motho e mong. Ha o yetsa thobalano, o lokela ho kenya dikgohlopo.

Tjhe, ha ke nahane ho na le dipetlele tse lekaneng tsa ho hlokomela batho ba tshwerweng ke lefu la kelello. Hobane ha o ya dibakeng tse ding, dipetlele tse jwalo ha diyo. Mme batho bao ba nang le lefu la kelello ba ya sokola.

A mang a mabaka a etsang bana ba bolawang ke kgaello ya phepo e nepahetseng ke hore, nako tse ding batswadi ha ba na tjhelete ya ho reka dijo tse matlafatsang mmele. A mang a mabaka, ke hore batswadi ha ba na yona tsebo eno ya hore na ke dijo difeng tse ba tshwanetseng ho di reka tse tla matlafatsang mmele ya bana ba bona.

Jwalo ka motho ya hlokometseng motho ya nang le bolwetse ba kelello. Ke tlo etsa bonnete ba hore ke reka safe. Mme ke tlo dula ke notletse, ke kentse meriana eo ka hara Safe ka moo hore e ske ya wela matsohong a sele. A sa tlamehang ho wela ho ona.

Jwalo ka motswadi, o lokela ho ba le serapa sa dijalo jareteng ya hao. Mme o lokela hape o be le ho hong seo o se rekisang ka thoko hore o kgone ho iketsetsa lekeno. Seo se tla o thusa haholo ho hlokomela bana ba hao.

Keletso ya ka ke hore batswadi ba lokela ho dula ba thehile bana ba bona ba ba support-ile. Ba ske ba ba fella pelo kapa hona ho ba omanya. Mme hape batswadi ba lokela ho dula ba ntse ba kgothalletsa bana bao ba bona hore kamora hore ba pepe, ba lokela hore ba kgutlele sekolong hore ba tswellise dithuto tsa bona pele.

Matsoho a rona a tshwara kapa hona ho thetsa nthwe enngwe le enngwe kantle ka mona e nang le dikokwanahloko. Mme dikokwanahloko tseo di salla matsohong a rona, mme kotsi ya dikokwanahloko tseo ke hore ha o ka ja o sa hlapa matsoho, kokwanahloko tseo di tlo kudisa. Mme o ithole o robetse spetlele.

Meriana ena e bohlokwa haholo bakeng sa lefu la hao, mme meriana ena e thusa ho kokobetsa lefu lena leo o tshwereng. Mme ha o sa nwe meriana ena ya hao, o tlo ithola o hlokahetse.

Ntate ho bohlokwa haholo ho ithuta ho ikamohela, hore o amohele le maemo a etsahalang ha jwale.

Ntho ya pele eo ke tlo e etsang ha ke fihla sebakeng sa kotsi. Ke hore ke founele ba tshebeletso ya tshohanyetso hape ke ba kope hore ba potlakele sebakeng seo sa kotsi. Mme ntho e ke tlo e etsang hape ke ho sheba hore na kapa hona ho lekola hore na ho na le motho ya tswang madi na. Mme ha a le teng ke tlo etsa bonnete ba hore ke a mo thusa ho thibela kapa hona ho emisa hore madi ao a hae a nna tswe a le mangata.

Tjhe, moo ke sebetsang teng, batho ba tsamayang ka ditulo tsa dikola ha ba yo. Hobane kantle ho na le di-step-pisi, mme ha hona moo ba tla kgona ho tsamaya teng.

Ke nahana mabaka a etsang di-ambulance di diehe ho fihla sebakeng sa kotsi, ke hore mohlomong tseleng ho na le sephethephethe se sengata haholo. Kapa boemo ba tsela ha bo maemong a hantle.

Na lea tseba ntho eo e le etsang e kotsi jwang? Ho nwa bojwala o sale monyane dilemong ho kotsi haholo mme bojwala bo bolaya kapa hona ho senya sebete sa motho.

Dumelang, ne ke kopa tlhakisetso kapa yona tlhaloso ya hore na hobaneng ha re founela tshebeletso tsa lona tsa tshohanyetso, di dieha ho fihla kapa di sa fihle e bakwa ke eng taba eo? Ha ra thaba hohang re le setjhaba.

O lokela ke hore o hlokomele hore na o nwa dipidisi kapa meriana ya mofuta o feng. Mme hape o lokela hore o qobe kgatello ya kelello kapa sona stress.

O lokela hore o hlatswe leqeba la hao ka metsi a nang le letswai ka hare. Hape o lokela hore o latele ditaelo tsa ngaka tsa a tla ba o file tsona. Mme o nwe meriana le dipidisi tsohle tseo a tlabeng a o file tsona.

Bontate ba lokela ho nka maikarabelo hodima maphelo a bona. Mme nako le nako ba dule ba ya ngakeng ho lo itekola hore na ntse ba phetse hantle na. Motho a ske a emela hore lefu le qete ka yena, mme ebe ke hona a yang sepetlele e se e le kgale le mo tshwere.

Ke qadile bosibu ke fellwa ke boroko kapa hona ho hlobaelwa. Mme ke ikutlwa ke se na matla. Ke ile ka ya clinic-ing mme ba etsa diteko, ba thola hore ke na le bolwetsi boo bo boletsweng ka hodimo. Mme ba ile ba mpha ditlhare mme ba re ditlhare tsena ke di nwe ho fihlela be di feela. Mme ha di fela hape ke kgutlele hana moo clinic-ing. Ke lo nka tse ding ho fihlella bolwetse bona, ba ka bo be bo kokobela. Mme kajeno lena bolwetse bona ba ka bo fodile. Ke thabile haholo.

Batswadi ha ba batla ho kenya letsoho mananeong a phepo dikolong, ba lokela ho ikopanya le mesuwe hlooho ya dikolo. Hore ba dule fatshe ba bontshane hore na le bona ka batswadi, ba ka thusetsa kae kapa hona ho kenya letsoho kae moo ho hlokahalang ba tsebe ho thusa.

Nka kopa masepala hore o lokise ditsela. Mme di dule di le maemong a hantle. Hape ke kope kgolomente kapa government hore e re batlele di-ambulance tse ding. E re ekeletse di-ambulance hore re skebe ra ba le kgaello ya di-ambulance.

Mmuso o lokela ho kena lebenkele le leng le le leng le rekisang meriana ho bontsha, ho bona hore na beng ba mabenkele ba ikamahantse le melao e beuweng ke mmuso na. Le ho bona hore na meriana ya bona e ntse e le nakong kapa ho bona hore na meriana ya bona e molaong kapa ha e melaong na.

Lefu lena la COVID-19 le tlile ka nako eo, re ne re sa lebella ka yona. Mme ha le fihla fela le ile la bolaya batho ba bangata, haholoholo. Mme seo se ile sa tshosa batho ba bangata.

Ke tlo mo kgalemela ka le reng. Meriana ena e kotsi haholoholo. Hobane ha ekaba ya feta ditekong pele ho bona, hore na ha e fihla letlalong la motho, hore na le tla mo tshwara jwang, ditlamorao tsa teng di tlaba di feng.